Vhunga nṋe na khonani yanga ri tshi tovha madelele mapani ndi nga ri dzula nae fhasi nda mu ṱalutshedza khaedu ine nda vha khayo nda mu vhudza uri a nga masheleni a u renga musisi kana muṅwenda kana u to rungisa tshithu tshi re na mutsho ri na ṅwenda a thina tshelede ya hone fhedziha munyanya wawe ndi khou funa u u ya nda vha hone nda pembelela nae kha ḓuvha ḽawe ḽa vhuḓi, ndi pfhesesa uri khonani yanga musi ndo mu vhudza uri ho itea mini kana hu kho itea mini a zwi fani na musi nṋe ndo to dzula nda si ye mutshatoni wawe nda ri nṋe a thina musisi kana a thina muṅwenda une u kho ṱoḓiwa ngei mutshatoni. Musi ro amba a nga ḓiri ṱhama yanga naho iwe u si na u nga ḓi da mutshatoni.

Vhafumakadzi vha ambara miṅwenda na misisi, miṅwenda na misisi i rungiwa nga labi ḽa ṅwenda honeha ri zwi vhona uri muthu uyu ndi mufumakadzi musi o ambara ṅwenda a dovha hafhu a ambara musisi ri tu kona u zwi ṱalusa nga nḓila ya vhudisa uri uyu noni ndi mufumakadzi nga lwa mvele munna ha ngo tendelwa u ri ambara ṅwenda, tshine munna a nga ambara musi khamusi e muṱuku kana a mutukana muṱuku vhanna vhana vhaṱuku vha tshi ambara tsindi, tsindi ḽa ḽi tshi itiwa nga mukumba nga nga nga labi ḽa tshi itiwa nga labi.

Musi muthu o rambiwa vhuṱamboni hapfi a ambare nga nḓila ya sialala hu vha hu khou lavhelelwa zwori a nga vho ambara ṅwenda a nga vho ambara musisi a wa munna a nga vho ambara vhurukhu hawe kana hemmbe yawe yo rungiwa nga zwo rungiwa nga labi ḽa sialala kana nga labi ḽa ṅwenda hu vha hu tshi khou pfhi muthu a ambare zwithu zwa siyalala zwingaho miṅwenda, misisi kha vhafumakadzi vha ambara na malungu a sialala a sialala hu vha hu khou pfhi a songo ḓa o ambara zwithu zwi ngaho zwi khetha na na na na na na na bḽausu dzi zwi dza sialala hu vha hu khou ṱoḓa zwithu zwa sialala zwi ngaho miṅwenda misisi na dzi hemmbe na zwikhethe zwo rungiwaho nga labi ḽa sialala.

Vhuponi hanga muthu wa munna u ṱaluswa nga u ambara zwiambaro zwine zwa vha vhurukhu ri ṱalusa munna nga u ambara vhurukhu.

Musi vhathu vho no ambara milinga na malungu a sialala ndi vhathu vhane vha vha khou sumbedza zwa uri vhone vha ṱhonifha sialala vha kha ḓi ṱhonifha vhupo, vhubvo havho nahone vha a ḓivha uri vhone vha bva gai. Musi u tshi vhona muthu a re na mulinga u a zwiḓivha zwauri hu noni u a ṱhonifha wa ṱhonifha sialala nahone u a ḓi ḓivha uri u bva gai vhaṅwe vhavho vhono vho ambara malungu vha vha kho sumbedza vhathu uri vhone ndi vhathu vhane ndi dzi ṅanga, ndi dzi ṅanga vha na mpho ya u vha ṅanga zwino malungu na milinga tshinwe tshifhinga zwi a vha ṱaluswa vhukati ha vhaṅwe vhathu.

Muthu wa mufumakadzi ane o maliwa ha faneli u tshimbila maḓamu awe a bvela nnḓa a tshi khou vhoniwa nga tshitshavha u fanela u ambara zwithu zwine zwa vala muvhili wawe nga mannḓa maḓamu awe wa vala na zwanḓa zwawe zwi si vhoniwa nga vhathu. Mufumakadzi ane o malwa u fanela u ambara zwikete zwine zwi a mu dzumba zwirumbi zwawe a zwi vhoniwi nga nnyi na nnyi o tshi tshimbila a vhonale zwo ri houḽa u bva muḓini wa muthu u fanela u ambara zwikete zwi ngaho zwilapfhu nyana nahone muthu wa mufumakadzi o maliwaho nga lwa tshivenḓa ha tendeliwi u ambara marukhu, u fanela u ambara zwi khethe dzi rokho na dzi buḽausi na dzi buḽausu dzine dza vala muvhili wawe u bva maḓamuni u swika zwanḓani mahaḓa awe ha faneli u to sala nnḓa ha vhoniwa nga vhathu.

Ee ndi vhona nḓila ine muthu wa mufumakadzi a ambara ngayo i tshi ṱalusa nḓila ine aḓi fara ngayo vhunzhi ha vhafumakadzi vhane vha ambara zwithu zwine avha koni no u kwatama ndi vhafumakadzi vhane a vha na mikhwa yavhuḓi a vha ḓi fari zwavhuḓi tshitshavhani nahone vhunzhi havho a vha na mikhwa a vha na mikhwa. Ngeno ri tshi ya kha vhafumakadzi vhane vha tsireledza mivhili ya vho ri tshi wana vhafumakadzi vhane vhunzhi havho vha ṱhonifha vha na mikhwa vha dovha hafhu vha tevhela mvelele ya vho ya lushaka ndi uri a a vha vha sa ambari zwavhuḓi vha sa tevheli mvelelo yavho ya lushaka ine ya ri vhudza ri ṱhonifhe mivhili yashu.

A thi humbuli huna zwine ya amba zwone, fhedziha hu nga ḓi vha hu na zwine ya a thi humbuli hu na zwine ya amba zwone.

Ee zwiambaro zwa sheḓo ndi vhona ungari zwiamba uri musidzana ha shoni muvhili wawe nga nḓila ine ya vha nga u funa wo ralo ende u ḓo u ṱhogomela vhathu vha no ambara masheḓo a si vhathu vhane vha vha na vhuyaḓa masheḓo ambarwa vhathu vhane vha vha na vhudele ane muvhili wawe u tou vhonala zwa uri hoyu muvhili u kho ṱhogomelwa.

Ee zwine muthu a ambare hu na zwithu zwine zwa amba zwone kha musalauno vha no ambara avha ḽa zwi ḽa vhana madzina avho na ambara zwi ḽa vhana madzina. Zwino zwithu zwine a muthu ambarisa zwone hu na zwine zwa amba nga haye hu na ku ambarele kwa vhugevhenga kwo ambara brende iḽa na iḽa dzo ṱanganyisiwa mara muthu ni tshi muvhona na muvhona uri hoyu ambara lwa vhugevhenga, havha na vhathu vha no ambara lwa vhudele zwi a sumba uri muthu oyu mbonalelo yawe ndi ifhio.